Lowo ngumlimi wenene, umlimi ohamba namaxesha, kuba usebenzisa ubugcisa nobuchwepheshe be-AI ukulawula nokuphucula ifama yakhe. I-AI iyamncedisa ukuhlela nokuphucula isivuno nengeniso yakhe ngendlela ezimelana nexhesha langoku.

Bendinokuzithiya igama elithi Ntsengwanekazi, kuba ndiyintsengwanekazi bububele, yaye bendiyakukhiqiza iifatyi zobisi ukuphucula ingeniso yomnini wam.

Umhlaba likhaya lethu. Akukho khaya ke ngaphandle komama. Umhlaba ngumama wethu ofudumeza ekhaya lethu ngobubele. Ikwangulo mhlaba okhiqiza ingqaka ukuze singxongxothele. Umhlaba bubomi bethu.

Ukufuya ibhokhwe akuyonto ilula. Zidinga umalusi maxa onke. Zidinga ukubekwa esweni ngamaxesha onke, kuba iibhokhwe ezinganakelekwanga zitya amasimi abantu, ubhakaxeke ematyaleni, ziyangena kakhulu nasepokothweni, njengoko zidinga amayeza ukuzigcina zisempilweni.

Isityalo esityiwayo endinomdla wokusityala yiavokhado, kulula ukuyityala, inesondlo, ikugcina usempilweni, yaye utya de utye nepete yayo enesondlo esingummangaliso.

Andicingi ukuba isemdleni wabo loo nto, kuba ezidolophini kutyiwa ezivenkileni, yaye amathuba okuba sendle anqongophele. Ulwazi ke ngundoqo, koko ke kulungile ukuba wonke ubani afunde ngezityalo zasendle ezityiwayo.

Ibhokhwe sisilwanyana esithandekayo noko, kodwa ke kulungile ukuba usithande sisendaweni esifanele ukuhlala kuyo. Khawufane ucinge, sele uhlala nempongo endlini, ungalithini nje elo vumba?

Mmelwane, awuzivaleli iibhokhwe zakho yaye azinamalusi. Indlela esibiye ngayo apha ayikho mgangathweni ngenxa yehambonzima. Ngoko ke ezi bhokhwe zakho zitya izityalo zethu. Nceda, mmelwane, zenzele icebo, zikhuleke okanye uzifunele umalusi.

Ukutshintshatshintshwa komsebenzi, kusetyenzwe phandle xa imozulu ivuma, umzekelo ekuseni nasemalanga, ze kusetyenzwe endlini emini emaqanda. Abasebenzi bathengelwe impahla elungele ukusebenza phantsi kwemeko ezinjalo, xa imo inyanzelisa.

Umsebenzi wezolimo wenza ukuba ubani angaxhomekeki ekuqeshweni, koko abe ngumqeshi. Ulimo yindlela yokuphila, aluvelisi kutya kuphela, livelisa namathuba omsebenzi, kwaye lunongeniso enkulu.

Bakhona oomatshini kodwa abonelanga, yaye abasayi kuze bonele ngenxa yoohlohlesakhe, abahlalele ukuthoba iimali zenkxaso karhulumente ngemilenze. Kungabhetele ke kona ukuba iwadi newadi ibe ngaba noomatshini bayo.

Kukufa kwezityalo nemfuyo ngenxa yembalela, kwilahleko enkulu, ingakumbi kubalimi abasakhasayo basezilalini, bengafumani naloo nkxaso kumiswa ngayo ngabasemagunyeni.

Makalungise umhlaba ube lafulafu, awutyebise ngomgquba wasekhaya, embe imingxunya, afake imbewu yakhe, angatheleli kakhulu, ayihlakulele, ze avune sakutsha isihlahla. Ukutsha kwesihlahla kukuvuthwa kweetapile.

Ndingaqokelela amanzi emvula ngamatanki, ndokhe amadanyana ukuqokelela lawo aziqengqelekelayo. Ndithi ke, ukuba into yokuthenga ikhona, ndizenzele i-borehole.

Luchaphazeleka kakhulu, kuba imveliso yeediliya iyabetheka kakhulu. Kwakubetheka isivuno nemveliso iyabetheka.

Itumato sisityalo esidinga ukunakekelwa kakhulu, kuba sifuna ukuxhaswa, simane sisekelwa ngokuya sikhula, yaye siyabola ukuba asifumani hoyo.

Iitapile kulula ukuzityala. Ewe ke, koovilavoco kubanzima ukulungisa umhlaba. Iitapile azidingi zichumiso zithe phecelezi. Umgquba nje uzanele, yaye azidli manzi manintsi.

Obu buchwepheshe buluncedo olungathethekiyo, kuba intsimi yakho okanye igadi yakho uhamba nayo epokothweni. Lo gadi injalo ikongela imali, kuba awudingi basebenzi banintsi. Ifanele kukuba iyakwazi nokuzinkcenkcesela xa injalo, ikwandisela isivuno yaye ikwandisele ingeniso.

Le mozulu yamvanje ikulungele ukulima umbona, kuba imvula ikhona nelanga likwakhona. Owona mcelimngeni kukuba imvula ekhoyo, ayisaniki siqabu ngexesha lokuvuna, ina okokoko. Loo nto ke iyasimosha isivuno.

Iziqhamo ezikhula kakuhle ngaselunxwemeni ziibhanana, amapayina, iidiliya, amadumbe, iphopho. Ndibala ntoni na?

Hamba, mtshana, ukuyokufundela ezolimo likhondo elibaluleke kakhulu ebomini eli ofuna ukulilandela. Okwanamhlanje ukulima kudinga umntu okanyiselweyo, ingakumbi xa efuna ukulawula ifama. Ludinga amava, lukwadinga nobuchwepheshe. Akufikwa ngeenyawo ke apho.

Abantu banawo umdla, kodwa ke intswelo nokushokoxeka kwenkxaso karhulumente, uyituculela phantsi yonke loo mizamo, zithi ke nezo ebesele zimisele igadi zilale ukhula.

Kukuthatha umhlaba wakho, uwuse elabhoretri, ukuya kukhangela i-PH yawo, izityalo eziwulungeleyo, nezichumiso ongazisebenzisa kuwo. Yenza umhlaba wakho ube lafulafu ukuze ulungele ukusebenziseka.

Itswele sisimnandisi sakonakuphi na ukutya, ukuliqhotsa phambi kokuba upheke nasiphi na isidlo, kuvuzisa izincwe nakodlula ngeendlela. Luyatyeka ke naxa liluhlaza, longeze uncuthu kwiisaladi zakho.

Eyona nto inzima phakathi kokutyala, nokuwuvuna umbona kukuvuna, kuba kaloku umsebenzi wanda ngakumbi xa kuvunwayo. Ufumanise into yokokuba xa utyala uyaphethula nje, ulime, wakube uphethulile udiske, wakugqiba ufake amakhozo ombona, uhlakule ke, kodwa ke xa sele kuvunwa, kufuneka kaloku kulandwe ezazikhwebi, zisezawuthi zawuba.